Ukungasebenzi kwey'timela kungahlukumeza abagibeli abaningi ngoba abaningi babagibeli, basebenzisa zona uma baya emsebenzini. Lokho futhi kungalimaza nokusebenza kwabo ngoba abaqashi babo bangabahlawulisa ngokungafiki kwabo emsebenzini noma ngokufika emva kwesikhathi ngoba uma bezohlala belinde iy'timela kanti azikho, lokho kusho ukuthi kungenzeka bangayi emsebenzini noma bengakafiki ngesikhathi. Lokho kuzobaqhatha nabaqashi babo ngoba abantu abaningi basebenzisa zona ukufinyelela endaweni abasebenzela kuzona. Ngakho-ke kungabalimaza kakhulu nokuthi futhi bagcine sebe sebenzise imali eningi abangayihlelelanga ukuthi bayisebenzise uma kuwukuthi izitimela azikho.

Okubalulekile nje, ukubuza ukuthi kule bhajethi noma sabelomali sokuthi kulungiswe imigodi, ama-potholes bayayazi yini imigwaqo edinga ukulungiswa ngoba awukwazi ukukhipha ibhajethi ungazi ukuthi umonakalo ungakanani. Ubheka umonakalo mase ukhipha-ke ibhajethi yokuthi hayi ngenxa yesimo sokuthi mingaka imgwaqo enemigodi noma enama-potholes, sizodinga imali engaka ukuwalungisa. Uma bengiphendula lokho ngizobe sengazi ukuthi ngempela bazoyikhipha ngempela. Kodwa uma bengakwazi lokho, kuzokwenzeka ukuthi kwaleyo mali abazoyikhipha angeke yanele noma imali abazoyikhipha angeke ikwazi ukulungisa. So ngokubheka lokho nje iyona mbuzo engayibuzayo leyo ukuze ngazi ukuthi izosetshenziswa ngempela yini ukulungisa iy'nkinga yemgodi leyo mali leyo bhajethi okusuke kuthiwe eyayo loma-potholes noma imigodi.

Into emnandi ngokuhamba ngamabhasi ahamba i-long distance noma amabanga amade ukuthi uhlala kahle futhi uyakhululeka ngoba isihlalo ohlale kusona asikulimazi. Okwesibili, ihamba ayihambi ngesivinini esikhulu. Angisithandi-ke mina esivinini isipiti esikhulu emotini. Ngakho-ke amabhasi lawa ahamba i-long distance a-right kakhulu a-comfortable futhi uyanethezeka kamnandi uma uhleli kuwona. Lokho okwenza ukuthi uhambo ungaluzwa. Uhambe nje ufike ungakakhathali, awakhathazi kakhulu.

Ngicabanga ukuthi ukusetshenziswa kwamakhadi ku-save-a isikhathi kakhulu ekuthenini umuntu elokhu ekhokha futhi enikezwa noshintshi. Kuhambe kucelwana noshintshi futhi tholukuthi umshayeli akawuphethe noshintshi owanele. So ukusebenzisa kwekhadi uku-save-a isikhathi ngoba wonke umuntu ungena e-click-e ikhadi lakhe engene ehlale phansi ngale kokuthi elindele ukunikeza ushintshi. So amakhadi-ke a-right ngalokho futhi angeke umuntu ethi akanayo imali ngoba uma ikhadi azi ukuthi walifaka kulula ukuthi ekhokhe. Ngoba ulifaka kanye imali mhlambe eyeviki lonke noma eyenyanga yonke, uyazi ukuthi wena unayo imali nje yokugibela, akwenzeki ukuthi ulokhu ucelana ney'mali so ku-right kakhulu.

Kuningi engingambuza khona umshayeli wesitimela, okokuqala nje engingambuza khona ukuthi babona kanjani ukuthi kumele isitimela sime phambili lama-robots ngoba kusuke sigijima? Okwesibili, babona ngani ukuthi sekumele bebuyele emuva ngoba sinamakhanda amabili sekumele kumele ku-drive-e lo omunye okuleli elinye ikhanda? Ya ngambuza lokho nokuthi bakuthola kuvikelekile yini ukushayela isitimela uma kwenzeka sima endaweni thizeni abangaboni ukuthi ikephi? Bavikeleke kangakanani, ukuphepha kwabo kungakanani ekushayeleni izitimela, noma benze njani uma bebona umuntu phambili sibe istimela siza ngesivinini? Yonke leyo mbuzo engay'buza nengihlezi ngiy'buza yona futhi engambuza umshayeli wesitimela ukuthi bakwenza kanjani konke lokho?

Ziningi izinto edala ama-potholes noma imgodi emgwaqeni okunye nje ukusebenzisa i-material ephuwa ukwakha imgwaqo. Osonkontileka abakha imgwaqo abanye abaqeqeshiwe ngokwanele ukuthi bangakhona ukwakha imgwaqo. Lokho okwenza ukuthi kube lula uma kunetha imvula igubheke ngoba isikhathi esiningi igujwa ukunetha kwemvula ngenxa yokuthi basebenzise i-material engekho strong ukuthi ingamelana nomthamo wemoto ey'dlula lapho mase ugcine usugubhekile. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi osonkontileka ababhizi nemigwaqo basebenzise ama-material anekhwalithi noma akulungele ukuthi angasetshenziswa ekuthwaleni umthamo wemoto okusuke zizodlula lapho kulowomgwaqo.